Melemo ya teng ke gore madi a teng ga ana nako e e leng gore a ka boela morago, mme e setlhogo sa teng ke gore fa motho a ka iphitlhela a na le dinomoro tsa sephiri tse o tshwanetseng wa di dirisa go kry-a madi ao. Motho o kgona go tsaya madi a gago, 'tsatsi le wena o yang o re o a go tsaya madi a gago ko dibankeng tsa rona tse di farologaneng o iphitlhela e le gore madi a kgona go agoga ka nako e wena o e itlhophela yone. Setlhogo sa teng ke gore motho fa a ka kopana le dinomoro tsa sephiri tsa madi ao o kgona go utswa o sena kitso ya teng.

Sa ntlha se o tshwanetseng o se lebelele fa o bula akhaoto ke gore banka e o tlo go e dirisang madi a o tlo go a lefang ka kgwedi le ka kgwedi gore ke bokae, a ke madi a o tla kgonang ga a kitla mo tsamaong ya nako o palelwa ke gore o a lefe kampo o a duele. Sa bobedi se se dirang gore o sa tshwanela ke go naya batho nomoro ya sephiri ke gore batho ba ka e dirisa go reka dilo kampo go ntsha madi mo akhaontong ya gago wena o sa itse, ke botlhokwa ba nomoro eo goreng o o e beye e le sephiri mo go wena gore madi a gago a dule a gore go na le motho o tseile madi a gago.

Matšhonisa ke nagana gore batho ba ba siameng ba ba thusang batho ba rona ga ba tlhoka madi, selo se ke sa se rateng ke madi a ba a pegang mo godimo ga madi a ba adimang batho. O feleletsa e le gore mogolo ga a tswa go amogela o tshwanetse a patale madi a gage otlhe a pension-e a feleletse motho oo, a boe gape adime madi. Goreng ba sa beye selekano sa madi a a rileng gore fa o amogela madi a makana o tshwanetse o adima go fitlhelela selekano se se kana, go efoga gore ba feleletse ba tseela batho madi. Batho ba ba feleletsa ba sena dilo tse ba di tlhokang kampo ba sa kgone gore ba reke ditlamelwana tsa mo ntlung.

Go tswa mo go wena gore o kwadisa batho ba ba kae mo inšorenseng ya gago ya botshelo, le gore botlhokwa ba inšorense ke gore 'tsatsi leo o sa tlhole o le mo botshelong go nne le madi a e leng gore o tla dirisa dirisiwa gore o kgone go bolokiwa o se sokodise batho. Ka tsela e nngwe ke go ipakanyetsa gore ka tsatsi la goga bofelo mmereko wa gago o tsamaisiwe sentle, go sena tshokodiso epe e batho ba sokolang ka yone.

Forex ke lenaneo le batho ba di dirisang go ka oketsa madi a ba nang le o ne ba na le kgatlhego, mme ga go sepe se o se tlhokang o tlhoka gore o ipulele akhaoto eo ya forex-e, o ithute gore go trader ke fa go ntse jang le gore o santse o dira selo seo ka nako e feng. Ga ke nagane gore go na le sengwe se o ka se tlhokang, o tlhoka madi a fela gore o kgone go ka dirisa lenaneo leo la forex le wena ga o itse go trader ke tsone fela tse o di tlhokang.

Mothapi o tshwanetse go tsaya modiri wa gagwe a bo isa ko lenaaneng kampo madi a tla ntshang kgwedi le kgwedi, go tswa mogolong wa motho o o gore motlhang motho o o sa tlhole a na le tiro a kgone gore a tseye bongwe .

Ditlamorago tse di ka nnang teng ke gore sejanaga sa gago se ka tsewa mo go wena fa e leng gore ga o kgone go se duelela, se o tshwanetseng go se dira ke gore o tshwanetse go ikopanya le ba banka kampo ba ko madi teng kapa ko o kry-ileng koloi teng. Wa ba tlhalosetsa seemo sa gago sa ditšhelete gore ba go fe maele, gore o ka dira jang gore sejanaga sa gago se se ka sa tsewa mo go wena.

Ba lebelela madi a e leng gore ba go a admiwa gore a ke madi a e leng gore a ka ba kgonisa gore ba dire tse o a adimileng madi for tsone, mme fa e le gore o batla go ka adimiwa madi o tshwanetse o a bo o duela melato ya gago ka nako. O sa tlodise mo melatong e o nang le yone, o le motho o patala melato ya gagwe ka tsela e e siameng. O ka kgona go ka thusiwa kampo o ka amogelwa ka tsela eo, mme fa e le gore o motho o tlodisano mo molatong e o nang le yone ga nkitla ba go adima madi gonne o lebega ka motho o e leng gore ga tshepagale.

O tshwanetse o be o le motho o e leng gore o na le tiro gore o kgone go boniwa gore a o ka kgona gore o kgone go busetsa madi a o a adimilweng ko o a adimileng teng, o tshwanetse o nne le tiro o tshwanetse o be o na le kolota tse di rileng tse e leng gore o di patala ka nako ga o a tlodisa gope mo tsone gore o kgone gore tirelo ya gago kampo kopo ya gago e tsewe tsia.